Elare ha ke le mane ne nqalong ya e nang le Wi-Fi. Ke ile ka sokola haholo ke bona hore phone ya ka ha ke re ke sa kena mane marangrang e tsamaya stadig-a le network e sokodisa. Jwale ke ile ka tlameha hore ke ke atamele moo ho nang le hotspot-o e beterenyana kapa moo ke bonang lebelo ekare la phakiphakisa.

Ha o le sebakeng se na leng dithaba. Signal e tsamaya e le sokodisa ha o le tlase mme tsela ya hore o kgone ho ba na le le signal kore o nyolohele thabeng hodimo mane. Ke teng moo o tla kgonang ho tshwara signal.

Nna ke motho ya ratang difilimi tse lwanang le tse qabolang mme ke di shebella le batho ba ka tlung, bana ba heso, le batswadi ba ka, ke shebella habedi kapa hararo ka beke.

Taba ena na na ya metjha ya ditaba e bona e, e le ntho e tshitiso e kgolo. Hobane ka nako tse ding ke tsamaya ke sa fumane ditaba tse felletseng ka baka la metjha eo ke e sebedisang ya ditaba. Mme ha se ntho e hantle eno. Re lokela hore re re fumane metjha e meng ya ditaba e ka re fang ditaba tse felletseng ka botlalo.

Mohala wa thekeng o entse maphelo a rona, a be bobebe ka tsela e makatsang. Ha jwale tjena ke kgona ho bua le motho a hole kwana ke le mona na na, ha ho hlokahale hore ke mo ngolle lengolo fatshe. Nka mo tshwarwa feela ka mohalaka wa thekeng. A fumana a etsa a fumana molaetsa ka potlako. Ra utlwana ho feta mehleng ya pele pele moo ke ne ke tlameha ke ngole lengolo. Mme le tla fihla ho yena ka mora nako. Ha jwale tjena molaetsa o fumana hang hang ha ke bua le yena ka mo ka mohala wa thekeng. Mohala wa thekeng o entse bophelo ba rona bo matlafale.

Ke bona puo ya heso e sa nkellwe hloohong hobane di-television-eng mane ha se hangata, ho nang le bo dipapatso kapa difilimi tse kenang moo tsa puo ya heso. Mme re hloka hore batho ba puo ya ka ya letswele ba etse difilimi tse tla kgonang hore di kene di-television-eng. Ho etsang hore puo ya rona e e nkellwe hloohong.

Ne ke kopa thuso ho batho ba ka nthusang ka internet-e hobane ha ke re ke kena internet-eng, ke a sokola ebile e ntse e ya fela e mfa molaetsa o reng disconnected. So, ke kopa thuso ka potlako.

Ne ke tla etsa hore ba fumane melaetsa e ba hopotsang ka letsatsi lena la rona la Heritage Day ho tswa difounung tsa bona kgwedi le kgwedi. Ha nngwe kgweding, hore ba se ke ba lebala mme batle re tlo keteka letsatsi leo la rona kaofela. Hobane ke letsatsi le bohlokwa hlokwa haholo ke moo re kgonang ho keteka di culture tsa rona.

Nka kgothatsa bana ba ka ka hore ba nke dintho tsa bona tsa sekolo, ba di nkelle hodimo. Mme ba sebedise monyetla wa library hobane library e na le information e ngata. Mme ha ba le mono no library, ba na le matla a hore ba ka sebedisa dibukana tse ka hara library kapa ba sebedisa a Wi-Fi ya mono no library. Ho kena internet hore e ba thuse ka dintho tsa bona tsa sekolo kapa tsa ho batla mesebetsi.

Taba ena ke taba e leng horeng ha e thabise hobane batho bana ba re fa di data tse ngata empa e le tsa nakonyana feela. Mme di kgona le hore di expire re sa di sebedisa kaofela. Taba eo ha se taba e hantle hobane re hloka di-data tseo tse tse ngata hore re di sebedise matsatsi e seng dihoranyana kapa metsotsonyana. Re di hlokela matsatsi. Ho na le hore ba re fe di-gig tseno no kapa di data tseo tsa rona tse ngata for metsotsonyana ha ba re fe tsona for matsatsi.

Taba ya magazine e tena e sa hlotse, e nkellwa hlohong tlasa mabaka a hore hajwale tjena na na se re na le difounu tse nang le di-internet-e. Tseo di re fang ntho e nngwe le e nngwe e hlahellang magazine-ng. Ke ka baka leo.

Ee, ke na le bokgoni ba hore ke tsohe ha ra mpa ya bosiu. Ke sebedise data ena ya ka ya bosiu. Ho etsa dintho tsa ka tsa poraefeteng hape le ho etsa tsa mosebetsi. Hobane ka nako eo no no batho ba bangata ba robetse. Mme network-e ha e sokodise. E a imathela ha bobebe feela. Ke mola motjetje. Ke ka hoo ke e ratang hore ke tsohe hara mpa bosiu, ke etse ntho tsa ka tsa mosebetsi le tsa poraefete tse ding tse itseng.